Mohlomphehi jwalo ka manage-ra, ha ne ke tla ke tlo reka koloi eno. O ntshepisitse wa mfa tumello ya hore ke e sebedisa, mme wa njwetsa hore koloi ena e na le tiiselletso e felletseng ya kgwedi tse leshome le metso e mene. Ke na le kgwedi tse tsheletseng ke sebedisa koloi ena ntate, empa ha jwale e seng file mathata makgetlo a fetang a supileng. Ke dula ke tla mono, ke ema ka ntho e le nngwe letsatsi le letsatsi. Hana jwale kgwedi e fetseng, re ne re lokisa di-steering wheel, se ne se sa sebetse hantle. Kgwedi ya ka pele ho eno, ho no na le bothata ka petrol tank le teng e ne ntse mfa mathata, kgwedi ena e fetseng hape, ke ile ka tla mono ko o bontsha hore steering wheel sona se ntse se mfa mathata ao. Ke etse jwang morena jwale? Ke etse jwang hobane tjhelete e ke o fileng yona, ha ke ya o fa yona e short-a, ke o file yona e felletse? Ke kopa o bone hore koloi ya ka e ya loka, pele beke ena e fela. Ha o seng jwalo, nna le wena re tla ba le mathata.

Ntho eo nka e etsang, e le mohopolo wa hore ke batla ho bona batho ba renkeng ba kgona ho fumana dintho ha bonolo. Nka pheha dijo tsa seshabo tse leng hore motho ha qeta ho di reka, o di reka feela a ya hae a lo di futhumetsa. Ke bona e ka ba molemo haholo jwang ho batho ba leng hore ke bo mme be leng hore ha ba fihla hae ba tlameha hore ba qalelle, ba phehe, ba bone hore na ho jowa eng. Empa motho ha atla tloha renkeng a sa rekile seshabo, se leng hore o tlameha hore feela a se futhumatse, seo se ka tswela batho ba bangata le nna molemo. Hobane batho ba bangata ha ba hlaha mesebetsing ba tatile, ba kgathetse, mme ha ba fihla hae ba tlameha hore ba qalelle ba phehe. Empa ha ke ba rekisetsa seshebo se sentse se pheuwe, se hlokang hore feela ba se futhumatse. Ho ka etsa hore maphelo a bona a be bonolo, mme ba fihlelle dintho tse ba di batlang. Ba kgone ho etsa mosebetsi wa bona, mme ba kgone le ho phomola.

Mo ke dulang teng, hangata ke bona hore line e ya tjhesa nakong tsa hoseng haholo. Ha batho ba theohela ba ya mesebetsing ba le bangata, ba bang ba ya ditoropong. Ka nako eo, bakganni ha ho na ba etsa lerata, ha ho na hore ba letsa di-hooter-a, ha ho na hore ba re kgahlapetsa re le bapalami. Ke batho be leng hore ba thabile, mme ba bona hore line ya bona ya tsamaya ebile e ya tjhesa. Nakong e nngwe e ke bonang hore line e ya tjhesa ka yona, ke nako ya mafelo a kgwedi kapa mafelong a fortnight. O tla bona di-taxi di tletse hona hona, he leng hore di feta le batho tseleng, sephethephethe sona tseleng ha ke sa bua. Ho tletse, ho tletse mme ho hlokahala bo molaola sephetephete ba be teng hohle hara nako le hara tsela. Hobane kannete ho qoba dikotsi ho hloka hore bakganni ba kganne hantle.

Tsela e leng hore ke romella diphahlo ka yona jwale ka ha ke le mona Gauteng. Ke sebedisa courier, mme e leng hore ke yaya, ke tshele diaparo mokotleng, mme e be ke ya di romella ka courier ho, ho ya mo ke tswang teng. E nngwe ya dintho tse entseng hore ho be bonolo ho romella hona jwale. Ke lebenkele la PEP stores, mme e leng hore bongata ba rona rele batho ba mona ba romellang diphahlo hae, kapa le batho ba re romellang diphahlo ho tloha hae ho tla mona, ba sebedisa PEP stores hore ba re romelle diphahlo. Ntho eo ho thweng ke paxi. E potlaka haholo, ebile e bolokehile. Re kgona ho thola dintho tsa rona haufinyane hobane PEP e na le mabenkele a mangata hohle. So ho ya ka nna, PEP, courier, MR delivery ke tsona tse re thusang ho romella diaparo le diphahlo hohle ka hare ho naha, mo re batlang ho di fumana teng.

Mona teng ke boikarabelo ba monga tekesi ho bona hore tekesi ya hae e loketse tsela. Mokganni ke mohiruwa, mme o etsa mosebetsi ka seo a se fuweng ho sebedisa, mme ho bohloko, ebile ho boima, ebile ho kotsi hore monga tekesi a tlohele tekesi ya hae a e bona hore ha e ya lokela tsela. Ntho e ka etsang hore seo se fele, ke ha bo ramolao ba ka kenya molao tshebetsong, ke ha bo ramolao ba ka tiisa letsoho ho ntsha di-taxi tse jwalo tseleng. Ke ba ha bo ramolao ba ka etsa bonnete ba hore beng ba ditekisi, e seng bakganni, beng ba ditekisi ba nka boikarabelo bakeng sa taxi tsa bona. Le ha ho ka etsahala hore taxi e jwalo ba e tshware, ba ske be ba e lokollela monga yona, ho fihlela ba bona hore ke taxi e loketseng tsela, e tla kgona ho tsamaya tseleng.

Ke dumela hore lebaka le etsang hore re bone dikotsi tse ngata nakong ya Paseka kapa ya Christmas, ke hobaneng. Batho ba bangata ka nako eo ba ya mahaeng, batho ba bangata ka nako eo ba ya matsatsing a phomolo. Batho ba bangata ka nako eo dikolo di kwetswe mme ba tsamaisa bana, mme ke nako e leng hore sephethephethe se se ngata tseleng. Mme ha sephethephethe se le se ngata jwalo, batho ba bang, ha ba etse leano e sa le nako hore ba bone hore ba tlo tsamaya neng, jwang ba le ba kae. Mme e mong le e mong tseleng mona o tatile, o tatetse ho fihla mo a yang. E mong le e mong tseleng mona ha a nahanele e mong ya kgannang. E mong le e mong tseleng, o nahana hore ha a kganna, tsela ke ya hae a le mong. Bakganni ba na le bothata ba ho lebala hore ha o kganna koloi, ha o kganne koloi ya hao feela, empa o kganna koloi tse ding tse o potapotileng. So o bona batho ba bangata ba lahlehelwa ke maphelo ka baka la bohlaswa , le ho se tsotelle hwa bakganni, kapa basebedisi ba tsela ka kakaretso mona tseleng.